Kuziindleko ngoba yonke into ejongene nale moto nedingwa yile moto ijongene nawe. Ukuhamba ukuyokulolongisa imoto emva kweenyanga ezintathu leyo into ijonge kuwe. Xa imoto ithe yonakala, naleyo into ijonge kuwe. Kanti xa usebenzisa izithuthi zikawonkewonke noko ujongana nemali le yokhwela qha kuphela.

Lixhala eyona nto ndingayithandiyo, kuba ezi zinto zilapha kuloliwe ndiziphetheyo ndiziqhubayo zingagetyengwa. Enye into endingayithandiyo kukuba sendleleni iiyure ezinde.

Hayi kaloku mhlobo wam, wonke umntu unyanzelekile ukuba ayikhuphe imali xa efika kweli nqanaba lee-toll gates. Noko nyamezela.

Ndingathi xa ndifika egaraji ndiyimise ibhasi ndikhe ndehle ndelule umzimba kancinci ndisele namanzi, ndiye nakwigumbi elincinci ndikhe ndizolule umzimba.

Iyandicaphukisa kakhulu le mpazamo yenzekileyo. Kuba kaloku njengokuba ndilapha noba ndiyalungiselelelwa ukuphinde ndiphinde ndibuyele apho bendisiya ngakhona kakade, loo nto itya ixesha neeyure exesheni lam kuba besendizixelele ukuba ngeli xesha ndawube sendifikile apho bendisiya khona.

Urhulumente angasincedisa siluluntu ngokhuseleko ngokuba asuke akhe akhuphe nalaa majoni asoloko ehleli ekampini akhe azohambahamba phakathi kwabantu, kwenzela ukuba abafana banobugebenga bangabinaso isibindi sokugebenga abantu abahamba ngeenyawo.

Ibachaphazela kakubi abaqhubi le nto yendlela engagangathwanga kuba ibafaka nasezindlekweni zosoloko belungisa amavili eemoto, kwaye imingxunya elapha endleleni iyakwazi nokuba ibe ngunobangela weengozi okumelanga ukuba ayenzekanga.

Kubalulekile ukuba umqhubi ayithathe ikhefu kwindawo yokwetha amafutha kuba imoto ayihambi ngamanzi ihamba ngamafutha. Ngoko ke ukuba uyishiyile indawo yokwetha amafutha aketha yinto ethetha into yoba uza kuma phakathi endleleni apho kungekho ncedo khona, asuke agetyengwe nogetyengwa kanti ngekungekho njalo.

Ndingalungisa indlela yokukhwela kwabakhweli, bayeke le nto yotyhudiselana nokwenzakaliselana ngeemini zenkamnkam. Bakhwele kakuhle emotweni, ofike kuqala ibe nguye okhwelwayo kwitekisi elandelayo.

Bachaphazeleka kakubi kuba kaloku bona iindleko zemoto neendleko zamafutha wemoto zijongane nabo ngqo. Loo nto ke inyanzeleka into yokubana irhole emrholweni wabo kungako ke ndisithi ibachaphazela kakubi le meko.

Ndandisiva ubunzima obunzima kakhulu kuba kaloku ngelaa xesha kwakungekho mali ingenayo apha endlini. Kuba kaloku ndixhomekeke kulaa mali ndiyenza xa ndiqhuba ukuze ndibe nento yokubeka isonka etafileni.

Ibalulekile into ye-toll gate kuba sikhupha imali phaa encedisa ukulungisa indlela kwaye nokuxinana kweemoto noko kuyakwazi ukuqwalaseleka xa sifika kulaa nqanaba lee-toll gate.

Xa usebenzisa inqwelomoya uyakwazi ukugcina ixesha lakho. Endaweni yoba uthathe ixesha elide ukufika apho uya khona noko uthatha ixesha elifutshane.

Lo msebenzi ndiye ndingawuthandi ingakumbi apha ekuseni xa abantu beleqa ukuphangela, kuba ixesha elininzi ndihambisa iteksi ingekagcwali kuba ndileqa uphangelisa bona. Le nto indenza ndibe nokulahlekelwa futhi ndingabi nangenelo ngexesha lakusasa ngakwicala lemali.

Heyi iyandicaphukisa kakhulu le nto yenzekileyo. Kuba hayi ukuba ndilahlekelwe yimali yodwa, imali yokusuka eKapa ndibheke eLondon, kodwa indityele nexesha kuba kaloku ngoku kuzawufuneka ndithathe iiyure ezinochatha ndiphinde ndikhangele itikiti elibheka eLondon kwakhona ngoba sendilapha ngoku. Loo nto indityela ixesha.